Sa mulimi are na tshenzhemo ndi nga lima miroho yo fhambananaho nga tshifhinga tshithihi hanefho tsimuni yanga, izwo zwi bva kha uri hu ḓovha hu khalaṅwaha ifhio sa musi miroho miṅwe na miṅwe i na khalaṅwaha yayo. Ndi nga lima mavhele, nda lima thanga, nda lima delele izwo zwi ḓo khwinisa mutakalo wa mavu anga zwa dovha hafhu zwa thivhela zwikhokhonono uri zwi sa ḽe miroho yanga, u takala ha mavu kana mavu a re na pfhushi zwi ita uri miroho yanga i hule ivhe mihulwane zwine zwa ḓo ita uri ndi rengise miroho minzhi kana mavhele anga a vhe manzhi.

Vhalimi vhaṱuku vha ṱangana na khaedu ya fhethu ha u limela, vhunzhi havho vha limela mahayani havho zwine zwa ita uri fhethu hune vha kho limela hone huvhe huṱuku, vha balelwa nga zwishumiswa zwine vha nga zwishumisa u itela u khwinifhadza tsimu yavho kana u ita uri mavu avhe avho avhe na pfhushi nnzhi zwine zwa ngavha manyoro kana maḓi a u sheledza izwo zwimela, vha dovha hafhu vha kundelwa u renga zwiṅwe zwa zwimelwa sa musi vhunzhi havho vha tshi vha vha vha si na tshelede, zwine zwa tshinyadza pfhushi ya mavu ngauri vha ḓovha vha tshi kho lima zwithu zwithihi fhedzi.

Ee nṋe ndi vhona u nga ri vhane vha mabulasi vha fanela u wana thendelo ya u lima kana u ṱavha mishonga ya tshirema mabulasini avho ngauri Afurika Tshipembe ḽi na tshaka dzo fhambananaho ḽine ḽa tshaka iṅwe na iṅwe i na mulayo wayo kana i tenda kha mvelele yaḽo, huna tshaka dzine dza tenda uri dzi ḓo fhodzwa nga mishonga ya tshirema. Ndi dovha hafhu nda vhona u ngari ndi muhumbulo wavhuḓi uri hu vhe na mishonga ya tshirema ngauri mishonga a tsha to wanalesa clinic, hezwi zwi ḓo ita uri vhunzhi ha vhathu vha shumise mishonga ya tshirema zwine zwa ha ḓo sala hu na mishonga minzhi dzi kiḽiniki u itela uri vhaṅwe vhathu vha thusalee.

Arali nda ḓi wana ndo ṋekedzwa tshikhala tsha u lima ndi nga lima mavhele, ngauri mavhele ndi one ane a ita vhukhopfhu ha u bika vhuswa. Ndi tshi sedza vho vhuswa ndi vhona hu ṱhoḓea khulu fhano shangoni sa musi ri tshi tshila ngaho ḓuvha na ḓuvha, nda dovha nda lima maṱamaṱisi na nyana ngauri nazwo ndi zwone zwithu zwine zwi a rengesesiwa badi nga vhathu. Nda dovha hafhu nda lima dzi phiriphiri ngauri ndi tshi sedza phiriphiri ndi vhona dzi tshi tshimbilesa badi na uri vhathu vha ya dzi rengesa, nda dovha hafhu nda lima dzi khavhishi ngauri nadzo dzi tshimbila zwavhuḓi badi.

Zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vhulaya miroho kana ndima ya muroho vhuponi hanga ndi mutsho, tshilimo ḓuvha ḽi a fhisesa lune ra balelwe u wana maḓi manzhi a u sheledza miroho ye ra ṱavha hari hu tshi swika vhuria ha rotholesa lune miroho ye ra i ṱavha i ya oma ya puta nga phepho i si tsha aluwa, ri dovha hafhu ra vha na tshenzhemo ra vha na khaedu ya zwikhokhonono zwine zwa vha hone, ra dovha hafhu ra vha na khaedu ya mavu, mavu ashu a si a vhuḓi ngauri shango ḽashu ḽo tshikafhadziwa a ḽi na na mavu o o

Vhuponi hashu ri vhulunga maḓi, musi mvula dzi tshi na ri kelela maḓi kha mabakete ra vhea, ra dovha hafhu ravha na madamu a u vhulunga maḓi musi mvula dzi tshi na, ra dovha hafhu ra isa kholomo dzashu mulamboni uri dziye dzi fulr haningei dzi dovhe hafhu dzi ṅwe maḓi ane avha o kuna, ndi yone nḓila ine ra fhano nga yo zwifuwo zwashu maḓi.

Ee u ya nga ha muhumbulo wanga zwi a konadzea uri mulisi wa wa zwifuwo a lwale vhulwadze ha zwifuwo, izwo zwi itea nga rali tshifuwo tsha muluma kana a fara itsho tshifuwo kana vhunyunyu ha ya ha luma itsho tshifuwo ha dovha ha luma na uyo muthu, ezwo zwi ita uri ovho vhulwadze vhu re na tshifuwo vhuye vhu fhirele kha mulisa wazwo aye a lwala hovho vhulwadze.

Muri muṅwe na muṅwe u na nḓila yayo i ne wa ṱavhiwa ngayo, miṅwe miri i nga ṱavhiwa nga thambo kana mbeu, fhedzi miṅwe miri i a kona uri i ṱavhiwe nga davhi zwine nṋe ndi nga ita ndi nga vhudzisa vhathu vho fhambananaho nga maanḓesa vho rabulasi vhahulwane uri vha mphe nḓivho ya uri ndi nga ṱavha hani muapula bulasini yanga.

Zwithu zwine a zwi tea u limiwa nga khalaṅwaha ya mvula uya nga muhumbulo wanga, nṋe ndi vhona u nga ri zwimelwa zwine zwa mela nga ngomu ha mavu zwa bvisela maṱari nṱha ndi zwone zwine a zwi tei u limiwa nga khalaṅwaha ya mvula, zwimela zwine zwa nga nga mazambani, kherotsi, dzi biṱiruṱi na zwiṅwe zwa zwimela zwi yaho nga u fhambanana. Zwi u nesa ha mvula zwi ita uri zwitzhili zwi dzhene nga ngomu ha zwimela izwo zwine zwa ita uri hu vhe na malwadze kana izwo zwimela zwi sa mele zwavhuḓi.

Ndi nga dzula fhasi na uyo mubebi nda mu ṱalutshedza ndeme ya vhulimi, ndi nga tshi ḓo dovha hafhu nda tshimbila nae arali tshikoloni tshanga ri na ngade ndi ḓo tshimbila nae nda mu isa ngadeni nda dovha hafhu nda mu eletshedza uri a dalele tshikoloni nga tshifhinga tsha pherodo iyo uri a vhone uri vhana vha khou guda mini kha vhulimi. Nda dovha hafhu nda musumbedzisa uri vhulimi ndi ndi ha ndeme kha ikonomi yashu ende na uri ndi zwa ndeme uri vhana vha gude u lima musi vha tshe tshikoloni, zwi u itela uri vha ḓo kona u ḓivha buḓo ḽavho musi vha tshi khou aluwa.

U ṱhavhela zwifuwo ndi zwa ndeme ezwo zwi tshi bva kha uri ndi khalaṅwaha ifhio, zwifuwo zwo fhambananaho musi khalaṅwaha i tshi shanduka zwi avha na malwadze o fhambananaho, ri uri ri thivhela malwadze ri tea u ṱhavhela izwo zwifuwo musi khalaṅwaha i i sa thu thoma arali zwa sa ralo khalaṅwaha i tshi thoma zwi ḓo ita uri zwifuwo zwashu zwi lwale malwadze o fhambananaho, u lwala malwadze zwi ḓo ita uri zwifuwo zwashu zwisa aluwe zwavhuḓi zwiṅwe zwazwo zwi nga ḓi lovha nga ayo malwadze.

Mitshelo ndi ya ndeme matshiloni ashu sa izwi i tshi rifha mutakalo muvhili yashu na uri mivhili yashu i dzule yo takala ina pfushi, u ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona uri musi hu tshi kaniwa mitshelo hu tea yo sedzuluswa ha vhoniwa upfi iyo mitshelo yo swika tshifhinga tsha khano hu itela uri vhathu vha tshi ḽa vha ḽe mitshelo i re na pfhushi ine ayi na zwitzhili u itela uri vhasa wane malwadze.

Artificial insemination uya nga ha nḓivho yanga ndi u dzhia mbeu ya tshifuwo tsha nduna wa isa kha tshifuwo tsha mufumakadzi hu itela uri hu kone u u itiwa tshifuwo tsha tshaka iṅwe, ezwi zwi ngavha kha u dzhia zwifuwo zwo fhambananaho zwino yelana zwa itiwa artificial insemination hu itela uri u kone u wana tshifuwo tsha musi ho ṱangana tshaka mbili dza malofha ono fana.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona ungari musi hu tshi fhedzo u kaniwa hu tea u ṱavhiwa iṅwe tshaka ya muroho kana iṅwe tshaka ya zwimela. Izwi ri zwi itela uri mavu ashu a dzule a na pfhushi nahone u sa tu to ḓalesa zwikhokhonono kha mavu ashu, unga shela manyoro u itela u engedza pfhushi ya ayo mavu ine ya ḓovha ikho fha izwo zwimela zwine wa dovha o tavha, nga u khunyeledza u thivhela u vhaisa mavu ashu ri tea u shanduka ri tea u shandukisa kuṱavhele kwashu ri sa dzule ri khou ṱavha zwimela zwithihi kha mavu ashu.

Ee u ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona zwimela zwifuwo zwingaho dzikholomo zwi tshi hayeliwa malwadze, nga uri ra nga sedza zwifuwo zwi nonga dzikholomo zwi fula nnḓa fhethu ho fhambananaho hu re na malwadze o fhambananaho na zwitzhili zwo fhambananaho. Zwino u nga si ḓivhe uri zwavhuḓi vhuḓi u itela u thivhela malwadze o fhambananaho ane zwifuwo zwi no nga dzi kholomo zwavha nao u tea u dzulela u hayela idzo kholomo hu u itela uri u kone u thivhela malwadze a no ḓiswa nga hezwo zwitzhili.

Ee ndi vhona zwi tshi thusa uri mufuwi wa zwifuwo a wane tsumbodwadze hu tshe na tshifhinga, ezwi zwi ḓo thivhela uri a kone u hayela ezwo zwifuwo kana a kone u zwi ṱhavhela mushonga hu tshe na tshifhinga, u nga wana uri uyo mufuwo u fuwa zwifuwo zwa a tshi zwi rengisa sa ṋama, ṋama ire na dwadze i ndi nga vha na masiandoitwa kha vharengi ya lwadza avho vhathu vhane vha ḓo ḽa iyo ṋama kana ya lwadza oyo mufuwi sa musi a tshi ḓo vha a khou na izwo zwifuwo a tshi zwi fara.

U ya nga muhumbulo wanga mushumo wa vhusiku mabulasini a thi vhoni u tshi tou vha wa ndeme ngauri ra zwi sedza mabulasini a hu shumiwi vhusiku, hu nga ḓi tou vhavho na vhathu vho no shuma u sedza kana u vha hone uri mavemu a si dzhene.

Vhafumakadzi na vhaswa vhanzhi vha tou vha vha tshi bvafha kana vho dzula nga ṋala, havha kusini kwashu ndi tshi sedza ndi vhona uri a si vhanzhi vhafumakadzi kana vhaswa vhane vho ḓidzhenisa kha zwa vhulimi ngauri a vha nyagi u shuma.

U gonya ha mitengo ya zwe wa zwi kwama tshitshavha zwo yaho nga nḓila nnzhi, vha vha si tsha kona u swikelela zwiḽiwa kana naho vha zwi tshi swikelela, a vha tsha tou wana zwiḽiwa zwinzhi ngo tou ralo ngauri tshelede yavho i ḓo vha i si tsha swika, saizwi zwiḽiwa zwi tshi ḓo vha zwo gonya kana mitengo ya zwiḽiwa i tshi ḓo vha yo gonya. Izwo zwi sia zwi khou ita uri nḓala, vha pfhesese nḓala kana vha shaye zwiḽiwa.

Vhatholi vha nga vhona uri hu khou tevhelwa milayo ya tshifhinga tsho awela nga kha musi vhone vhaṋe vha tshi vha vha hone arali vha tshi nga kona musi tshifhinga tsha u awela tshi tshi swika, uri vhathu hu tshi swika tshifhinga tsho humela mushumoni vha humele nga tshifhinga. Kana vhathole muthu wo no vha a khou sedza vhashumi uri vha khou shuma nga nḓilaḓe nahone vha khou awela nga tshifhingaḓe. Vha dovha vha humela mushumoni nga tshifhinga naa.

Uri mbekanyamushumo dza vhugudisi ha vhulimi dzi swikelele vhafumakadzi, ndi kha musi hu itiwa khuwelelo tshitshavhani uri hafha hu ḓo vha hu khou gudisiwa vhafumakadzi nga zwa vhulimi. Ha dovha hafhu ha lambedziwa, ha tikedziwa, vha dovha hafhu vha amba uri avha vhafumakadzi vha tshi fhedza hezwi zwa vhulimi vha ḓo lambedziwa nga zwithu zwi no nga manyoro na zwiṅwe zwa zwimela zwine vha nga thoma u zwi ṱavha.

Nyimele dza mishumo dzi si dzavhuḓi dzi nga kwama vhashumi vha mabulasini nga nḓila dzo fhambananaho ngauri avha vhashumi vha ḓo vha vha si ngo takala navho vha nga si shume vho ḓifunga nahone vhaṅwe vha ḓo litsha na mushumo ngauri afha mushumoni vha ḓo vha sa khou fariwa zwavhuḓi.

U sa vha na nnḓu dzo teaho zwi nga kwama vhashumi vha mabulasini ngauri avho vhashumi vha na pfhanelo dza uri vha vhe na nnḓu, arali vha khou dzula mabulasini vha na pfhanelo dza uri vha vhe na nnḓu yo dzula. Vha dovhe hafhu vha vhe nṋduni yo awela ngauri arali vha sa awela vha ḓo dzula vho neta vha fhedza vha si khou ita mushumo wavho une vha tea u vha fha khou ita wone mabulasini.

U ya nga ha nṋe a thi ḓivhi mushumo wavho wa vhuvhusi fhedzi ndi ḓivha nga ha uri avho vhathu ndi vhone vhane vha dzhia tsheo kha uri zwiḽiwa zwi khou gonya naa kana mutengo wa zwiḽiwa vho khou tsa wa sedza tshanduko ya kilima.

Vhathu vhanzhi a vha nyagi u ḓidzhenisa kha zwa vhulimi ngauri zwi nyanga muthu a sa bvafhi ane a vha uri o ḓifunga ngauri ndi tshi sedza vhashumi a vha ngo ḓala vhulimini zwine zwa sia zwi khou ita uri zwiḽiwa zwi sa vhe hone.

Vhathu vha tea u tenda u ima nga vhone vhaṋe, vha takuwa vha ya vha shuma, vha sa bvafhe, vha sa ḓo hafho, vha thembela kha muṅwe muthu.

Zwino uri zwibveledzwa zwau kana zwimela zwau zwi dzule zwi zwiswa, a hu tei u tou ka zwinzhi zwinzhi musi u tshi a rengisa. U dovha hafhu wa zwi shela maḓi uri zwi vhe kha tshiimo tshavhuḓi nahone zwi sa ṱavhanye zwo tshinyala.

Musi ndi tshi renga zwishumiswa zwa tsimuni kana zwa u lima ndi tea u thoma nda sedza uri itshi tshithu tshine nda khou ya u renga tshi ita, tshi ḓura masheleni mangafhani kana ndi khou tea u tshi shumisa mini arali nda vhona uri ndi khou tea u tshi shumisa zwithu zwa ndeme ndi ḓo kombetshedzea u tshi renga. Hafhu u fana na zwishumiswa na mitshini zwine zwa ṱoḓea, u fana na mutshini wo kokodza maḓi ndi mutshini une wa ṱoḓea tsimuni. Zwino ndi nga kombetshedzea uri ndi u hadzime u itela uri ndi kone u sheledza zwimela zwanga.

Tshishumiswa tshine nda vha natsho tsha ndeme vhukuma tsimuni yanga ndi dzemmbe ngauri ndi ḽone ḽine nda ḽi shumisa u gwa madindi ane nda panga khao mbeu.

U itela uri vhashumi vhanga vha tsireledzee kha u shuma nga madekwana ndi nga panga mavhone hanefho tsimuni nda dovha hafhu nda dzharaṱela uri hu si dzhene zwithu. Nda dovha hafhu nda thola vhalindi vhane vha ḓo vha vha khou shuma hanefho tsimuni u linda avho vhashumi vhane vha ḓo vha vha khou shuma tsimuni nga madekwana.

Dzi nga vhuedza vhashumi vha mabulasi ndi nga nḓila yo fhambananaho, avha vhashumi vha ḓo vha vha khou ḓivha uri arali vho takala vha nga shuma u swika gai, vha dovha vha ḓivha uri ndi gai hune a vha khou fariwa zwavhuḓi na uri ndi gai hune vha khou fariwa zwavhuḓi.

Ndi tshi sedza miṱa minzhi musi mitengo ya zwiḽiwa i tshi gonya, vha ya fhungudza zwiḽiwa zwine vha renga ngauri tshelede yavho i vha i si tsha swika zwiḽiwa zwe vha vha tshi renga kale.

Zwi vha tikedza nga kha uri vha kone u wana masheleni a u ḓo kona u vha thusa u tshila musi vha sokou shuma kana musi vha ya u beba.

U ri ri engedze bannga dza mbeu ḽifhasini musi ri tshi ṱavha, ri tea u ṋanga mavu ane o lugela iyo mbeu a dovha hafhu ha vha na pfhushi, ra dovha hafhu ra tea u dzulela u sheledza izwo zwimelwa, ra dovha hafhu ra tea u shela manyoro uri zwithu zwashu zwi dzule zwo takala.

Ndi tea u ḓivha uri musi gomelelo ḽi tshi swika ndi tea u dzula ndo vhea maḓi ane a ḓo vha khou linda musi wa gomelelo kana ndo kuvhanganya maḓi ane nda ḓo shelesa ngao musi gomelelo ḽi tshi swika.

Uya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona u ngari mithenga i a laṱiwa saizwi i saathu tovha na mushumo munzhi. Fhedziha huna vhaṅwe vhathu vhane vha nga i shumisa sa vhathu vha no nga vho maine ndi vhone vhane vha nga i shumisa u fhodza vhathu.

Kanzhi u ṱhukhula khuhu azwi zwi dzhie mithethe miraru kana minete miraru. Zwine zwa sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi musi khuhu wori u tshi fhedza u i ṱhukhula ya vha i songo vhaisala kha ma phapha.

Musi lukanda lu tshi bvisiwa lu nga bvisiwa lwa vheiwa tshikwatudzini kana firidzhini uri lu sa tshinyale.

Musi lukanda lu tshi bvisiwa lu nga ya lwa vheiwa firidzhini kana lwa vheiwa tshikwatudzini uri lu sa tshinyale.

Maḓi ane avha uri aya fhisa a ita uri zwi leluwe uri u ṱhuvhe kana musi hu tshi khou ṱhuvhiwa a ita uri zwi leluwe uri maphapha kha khuhu a ṱavhanye u bva kana mithenga.

Mafhi a vheiwa kha zwiboṱeboṱe zwine zwa vha zwo itelwa u vhea mafhi. A dovha hafhu a sheliwa mishonga ya uri a dzule o vhibva.

Mutha mutakalo u tea u ṱhogomela masi u tshi khou ṱhavhiwa. Muṱhavhi u tea u sedza uri u khou ṱhavha ho teaho naa nahone o kala tshikalo tshone naa.

Ee hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa makumba nga khau a ṱhogomela. Vha dovha hafhu vha ṱanzwa zwa ita uri a dzule o kuna nahone a sa tshinyale.

Hai vhuponi hanga kana muṱani wahashu ahuna nḓila ya sialala ine ra ita u itela u bvisa lukanda.

Hai vhuponi ha hashu a ri iti mitambo ine ra thavha zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi.

Miṱa ya hune nda dzula hone ri shumisa lufhanga ṱhukhula khuhu ari ri tou tshea khuhu kha mukulo ari shumisi mitshini.

Ee ndi a ḓivha muthu ane a tshila nga u rengisa mukumba wa zwifuwo. Oyo muthu ndi muthu ane a vha mazwimi ane a dzula a dzulele u vha mikumba kana a vha muthu ane a dzulela u ṱhavha zwipuka.

Maga ane a katela ndi a uri eyo mbudzi kana nngu i khou ṱhavhiwa fhethu ho teaho. Ya dovha hafhu ya ya ya tsheiwa uri lukanda ulo lu kone u bva lu aneiwe ḓuvhani hu itela uri lu kone u oma.

Vhuponi ha bulasini ṱhukhu vha hamela mafhi kha bakete. Ngauri a vha na mitshini ine ya nga hama kholomo ya dovha hafhu ya ṱanzwa mafhi.

Ee ndono vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu. Ndi tshi zwi sedza ndi vhona zwo leluwa u fhira zwe nda vha ndo lavhelela ngauri a hu tovha mushumo muhulwane u ṱhukhula khuhu.

Ee ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulaya zwifuwo tshenzhemo ine nda ṱangana nayo ndi ya uri. Zwifuwo zwiṱuku zwo leluwa u vhulaya mara fhedzi zwifuwo zwihulwane zwi nonga sa kholomo a zwo ngo leluwa uri uzwi vhulae.

Vhuponi ha hashu kana muṱani wa hashu a hu tovha na nḓila ya sialala ine ra vhulaya ngatsho ngayo zwifuwo.

Eyo ṋama i nga isiwa mi maketeni kana dzi butsharani kana ya isiwa mashophoni u rengisiwa.

Muthu u tea u ṱhavha tshifuwo itsho nga nḓila ine tshi nga si mu huvhadze. Nahone hu tea u vha kharali itsho tshifuwo tshi tshihulwane huteyovha huna vhaṅwe vhathu vhane vha ḓovha vho farela itsho tshifuwo. Uri tshi sa shavhe kana tshi sa u huvhadze.

Vhafuwi vha ṱangana na khaedu dzo fhambananaho vha nga wana uri musi vha khou hama vhawana uri eyo kholomo i na tshitzhili. Zwa dovha hafhu zwa konḓa uri vha wane mushonga kana mushonga une vha nga u shumisa u itela uri izwo zwifuwo zwi savhe na mutsiko.

Mbilaelo dza mutakalo ndi dza uri musi u tshi ṱhukhula khuhu tea u ṱhukhula nga tshithu tsho kunaho nga lufhanga lwo kunaho. Wa dovha hafhu wa vha wo ṱamba zwanḓa u itela uri usa i fare na zwitzhili.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi dza uri vha tea u vha vha vhanzhi musi vha tshi vhulaya itsho tshifuwo. Hu u itela uri itsho tshifuwo tshi sa shavhe ha dovha ha vha uri arali itsho tshifuwo tshi tshihulwane vha nga vha na thaidzo ya u tshihwala.

Khaedu ine vha ṱangana nayo musi vha tshi bvisa lukanda wa zwipfa zwihulwaesa kholomo ndi ya uri u bvisa olwo lukanda zwi a konḓa nahone zwi dzhia tshifhinga tshilapfu zwa dovha hafhu zwa lemela.

Vha nga u ṱanzwa kana vha ṋea iyo kholomo mishonga i ne i thivhela zwitshili. Vha dovha hafhu vha ita uri eyo kholomo i khou dzula fhethu ho kunaho ya dovha hafhu ya ḽa zwo teaho.

Mushumo une wa itiwa kha mvelele kana vhurereli hashu kha u vhulaya zwifuwo ndi musi hu khou luvhedzeliwa kha honoyo muṱa.

Oyo muthu u tea u vha a tshi ḓivha nga ha zwifuwo a dovha hafhu a ḓivha uri etshi tshifuwo tshi tea u fariwa fhi uri u itela uri tshi sa shavhe kana tshi sa huvhadze muthu.

U tea u vha wo fara lufhanga lu no kona u tshea zwavhuḓi nahone u tshi ḓivha nga henetsho tshifuwo na uri mukumba u tshi kona u fhambanyisa mukumbani nga ṋama.

Zwishumiswa zwine zwa nga shumiswa kha u bvisa lukanda lwa zwifuwo ndi lufhanga lune lwa vha uri lwo ṱuṱula lwa dovha hafhu lwa kona u tshea zwavhuḓi.

Vhuponi ha hashu a thi tu ḓivha zwishumiswa zwine zwa shumiswa kha u hama sa vhunga ri si na kholomo dzine ra hama khadzo mafhi.

Zwo fhambana kha uri lukanda lwa khou lwo leluwa u bvisa fhedziha lukanda lwa zwiṅwe zwifuwo zwine zwi a mama zwi a konḓa uri u lu bvisa nahone lwo khwaṱha.

U swikelela thekhinolodzhi zwo shanduka zwo shandula nḓila ine mafhi a kuvhanganywa ngayo. Ngauri wa kona u funza kana u funziwa kana u guda nga ha mafhi na nga nḓila ine wa tea u fara ngayo mafhi hu u itela uri a dzule avhuḓi.